Ewe, ndiyavuma ukuba abadlali be-esports bangababaleki kuba bafuna izakhono eziphezulu, ukuzilolonga nokusebenza nzima njengababaleki bemidlalo yesiNtu. Nangona bengadlali emzimbeni bafuna ubuchule obunzulu kunye nokuzinikela okukhulu.

Imidlalo ye-elektroniki, i-esports, ineempembelelo ezintle ukuphucula izakhono kunye namathuba kodwa kubalulekile ukuba abadlali bajongane nokulinganisela phakathi kokuhlala kunye nokuzilolonga kunye nempilo yabo jikelele.

Ukuba bendingumdlali wemidlalo ye-elektroniki, i-esports, ndingakhetha ukudlala umdlalo ongumxholo wezemidlalo okanye umdlalo wokucwangciswa njengoko ezi zihlala zithandwa kakhulu kwaye zineendlela ezininzi zokuphucula izakhono. Umzekelo ndingadlala iFIFA, imidlalo yeqonga lemidlalo yebhola ekhatywayo, kuba lo mdlalo uvumela abadlali ukuba balawule amaqela ebhola ekhatywayo kwaye baphuhlise amacebo okudlala kunye yokukhuphisana nabanye kwihlabathi lonke.

Ngokolwam uluvo ndicinga ukuba imidlalo ye-elektroniki, i-esports, kufuneka ithathwe njengemidlalo yokwenyani njengombhoxo okanye ibhola ekhatywayo kuba zifuna izakhono ezinzulu, uqeqesho olungqongqo, ukhuphiswano ulusesikweni kunye nefuthe elikhulu kwinkcubeko noqoqosho. Nangona zingafuni amandla omzimba amakhulu njengemidlalo yemveli efana nombhoxo okanye ibhola ekhatywayo, zikhuthaza amandla engqondo, ukugxila kunye nobuchule bokusebenzisana neqela.

Abanye abantu ndingabalumkisa ngokuthi ndibaxelele ukuba ukulutha imidlalo yeevidiyo kuyenzeka xa ukudlala kuphazamisa ubuthongo, imisebenzi okanye ubudlelwane. Iziphumo singabandakanya ukudinwa, ukungaphumeleli esikolweni kunye nokungaphili kakuhle ngokomoya nangokomzimba. Kubalulekile ke ukubeka imida yexesha lokudlala, ukuxuba neminye imisebenzi nokugcina umlinganiselo.

Ndicinga ukuba imisebenzi yokuzonwabisa, ii-hobbies, ayoyabantu abazizityebi bodwa koko yeyomntu wonke ofuna ukuzonwabisa nokuba unayo imali eninzi okanye encinci. Into ebalulekileyo ngumdla kunye neendlela yokwenza kancinci kancinci.

Ndinqwenela ukuhamba ngephenyane elikhukhumele ngumoya, i-hot air balloon, i-hobby ebiza kakhulu efuna izixhobo ezizodwa, uqeqesho kunye nendlela zokugcina. Nangona ixabisa kakhulu inika amava amnandi okubona indawo ezikhethekileyo, ukuziva uzolile kunye nokonwabela ubuhle bendalo ukusuka phezulu.

Abantu abenza imisebenzi yokuzonwabisa abayithandayo baphila ubomi obupheleleyo kuba imisebenzi yokuzonwabisa yenza imihla ibe nencasa, ibonelele ngamandla amatsha kwaye yandise umvuzo wobomi.

Ndithanda ukufunda iincwadi ngexesha lam lokuphumla kuba kundivulela ihlabathi elitsha, kuneziphumzise, kuphucule ulwazi nolwimi lwam kwaye akubizi kakhulu. Lo msebenzi uyandonwabisa ngelixa undityebisa njengomntu.

Ewe, ndingaba nomdla wokuthatha igalufa njengomsebenzi wokuzonwabisa ngenxa yezi zizathu zibini zilandelayo, igalufa liyasebenzisana nomzimba kunye nengqondo kwaye lixesha lokuphumla kunye nelokudibana nabahlobo.

Ewe, kukho imisebenzi yokuzonwabisa eyohlukeneyo ethandwa ngabantu abahlala kwindawo endihlala kuyo imisebenzi enjengale, ukudada emachibini nakwimifula, ukudlala imidlalo yesiNtu, ukulima egadini. Le misebenzi yokuzonwabisa ibonisa indlela abantu abaphila ngayo, imozulu yendawo kunye namasiko abo, yenza abantu bazive bekunye nendawo yabo, bephumla kwaye bephila ubomi obunentsingiselo.

Njengenkokheli yoluntu ukuba ndicelwa ukuba ndincede abantu abadala, ikakhulu abafazi bahlale besempilweni ngokwasengqondweni, ndingacebisa imisebenzi yokuzonwabisa ebandakanya ukuzola, ukunciphisa kudala uxinzelelo kunye nokuvuselela ingqondo ngokuzolileyo. Ezi ndlela ke zisebenza kakuhle kuba azixabisi kakhulu, ziyafikeleleka kwaye zinokwenziwa ngamaqela okanye bebodwa, nto leyo eyenza kube lula nokwakha ubudlelwane.